Mmuso o na le lefatshe le lengata haholo, leo le itjang feela leo le sa le sebediseng. Mme ke nahana ha mmuso o ka fana ka lefatshe leo kapo mmuso wa aha dibaka tsa boithapollo, hore setjhaba se kgone ho kena se ithapolle.

Dumelang setjhaba sa tikoloho eo ke phelang ho sona. Re a bona batjha ba rona ba inehelletse dithethefatsing. Mme ke batla ho tjhentjha seno. Ke kopa re kopaneng mme re tlo buisanang ho hore na re ka lokisa jwang dibaka tsena tsa boithapollo tse senyehileng, rona re le setjhaba. Mme batjha ba rona ba tsebe ho ithapolla, ba tlohele ho inehela dithethefatsing.

Ke nahana ha re ka bula sebaka sa boikwetliso. Mme motho e mong le e mong ya batlang ho tlo ikwetlisa le rona, a patale bonyane bo itseng ba diranta hore ka kgwedi hore a kgone ho kena mona, a sebedise disebediswa tsa rona, a ikwetlise le rona.

Metheo e metle ya ho aha setswalle ke hore le hlomphane le mamelane ka kelohloko. Ebile le be le kutlwelo bohloko.

Letsatsing leo re ne re etetse toropong e nngwe re lo bapala papadi ya bolo ya maoto. Mme papading eo ke ile ka hlaba ntlha tse tharo. Mme ya ba nna sebapadi se ipabotseng ka makgabane.

Ke tla kopa batswadi kaofela mona hore re mpe re itshetjheng. Motho a ntshe bonyane bohle bo a ka kgonang ho bontsha hore re kgone ho reka koloi. Mme ke tla tsamaya. Ke ye bo radikgwebong le bo mma dikgwebo, hore ke nne ke kope le bona ba re thuse ka tjhelete.

Ke rata papadi ena tjena ngwanaka. Hobane ke hotse ke e bapala. Mme ne ke e rata haholo. Mme ha jwale ya nhlabolla e hlabolla kelello. Ha ke e shebelletse.

Ke rata papadi ena ya bolo tjena ngwanaka hobane ke hotse ke e bapala ha ntse ke tla ke hola. Mme ne ke e rata haholo. Wena a ko nqoqele hore na ke dipapadi di feng tseo di ratang kapo tseo kgahlileng.

Papadi eo ke e ratang ke papadi ya bolo ya maoto. Ke e rata haholo hobane ke ne ke rata ho ya dipapadi mabaleng a dipapadi. Ke lo shebella abuti wa ka ha a bapala papadi eo ka Moqebelo le Sontaha. Letsatsi le leng le leng la Moqebelo le Sontaha o ne a nkuka, mme ke tsamaya le yena re lo shebella ke lo mo shebella ha raya bolo.

Ee, ke a tseba hore sehlopha seo ke se ratang se na le sehlopha sa batjha. Ebile se na le sehlopha sa basadi mme dihlopha tseo kaofela ha tsona di le jwalo. Ke ipha nako ya hore ke etele mabaleng a dipapadi, mme ke ba shebelle ha ba bapala.

Dipapadi ha di ya tlameha ho kgetha hore na o motho ya moholo kapa o motho ya monyane, o motho wa mosadi kapo motho wa ntate, o na le eng kapa ha hona eng. Ha di ya tlameha ho kgetha hobane dipapadi di bohlokwa haholo maphelong a rona. Ha o bapala dipapadi ho tshwana le ha o ikwetlisa. Mme mmele o kwenneng kapa o kwetlileng ha o kule ha bonolo. Mme ebile dipapadi di hlabolla le kelello.

Ke nahana lebaka le etsang ebe ha hona sehlopha la ha e le se le seng se kenetseng tlhodisano ena, ke hobane tjhelete e tshwanetseng e abelwe bahlodi ba tournament-e eo. Ha ho na bonnete ba hore e hlile e tla fuwa sehlopha se se hlotseng. Ha hona bonnete ba hore tjhelete eo e teng.

Dintlha tse bohlokwa tsa boitlhakiso ba mmele ke hore di o thusa kelellong le maikutlong. Di matlafatsa mesifa le masapo, mme di thusa pelo ya hao hore e pompe madi hantle.

Ntho eo ha ya loka hohang hobane motho o dula a dutse a shebile phone ya hae bosiu le motshehare. Mme mahlo a hae a senyeha. Mme hape ha hona ha a thole nako ya hore a ikwetlise. Mme mmele o sa kwetlang, o kula habobebe. Mafu a kena habobebe mmeleng mme o thola jwale a se a tshwanetse ho lo robala sepetlele.